Mo Aforika Borwa ditirelo tsa boitekanelo jwa bagodi di ka akaretsa tlhokomelo ya bagodi kwa magaeng, gona le bagolo ba ba tlhokomelang gore ba ba neye ditlhare tsa bone ka dinako tse di siameng dikema tsa thuso ya kalafi sekai, ditlhobololo, ditlamelo tsa go thusiwa, tshegetso ya puso, karabo ya botsofe, thulaganyo ya tlhokomelo ya boitekanelo ya setšhaba tseo di ka thusa batsofe gore ba dule ba fa ba sa ikutlwe sentle ba bobola ba kgone go ya ko ditleliniking le ko dingakeng gore ba kgone go kry-a thuso nako e santsane e le teng.

Ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke balelapa ka gonne balelapa o kgona go tlhokomela mogodi wa gaabo ka tsela e e nepagetseng o mo naya le tlhokomelo eo a e tlhokang, a ka mo thusa kgotsa ka mo naya le tshegetso ya maikutlo le botsalano, go na le go dula mo tikologong e a e tlwaetseng e e phuthulogileng ba kgona le go somarela madi go mo rekelwa dilo ditlhokego tsotlhe tse a di tlhokang jaaka e le mogodi.

Tlhokomelo ya lelapa go solofetse go tlamela ka tlhokomelo mme e ka nna e e feketsang bakwadi jaaka batlhokomedi go solofetse go tlhokomela mme ba lebane le go lapa le kgatelelo ya madi, tshegetso ya baagi go solofetse go tshegetsa mme gantsi go tlhaela di diriswa, tshegetso ya puso e solofetse go tlamela mme gantsi e lekanyeditswe.

Go tlhotlheletsa diabi le maikarabelo a lelapa, go gatelela go tlotla ba golwane le botlhale jwa bone, go bopa mekgwa ya go tlhokomela le dilo tse o di ratang go ama ditshwaetso tsa tlhokomelo ya kwa bokhutlong jwa botshelo go itsise ditlhopha tsa tlhokomelo ya setheo kgotsa ya lelapa.

Lelapa le baagi ba na le seabe se se botlhokwa thata mo go tlameleng bagodi ba neelana ka tshegetso ya maikutlo, tlhokomelo e e mosola tshegetso ya loago phetiso ya setso maemo a go nna le seabe a farologana go ralala ditso, ba bangwe ba baya tlhokomelo ya lelapa kwa pele fa ba bangwe ba gatelela tlhokomelo e e ikaegileng ka baagi kgotsa tshegetso ya setheo.

Ke mafelo a tlhokomelo magae a batho ba ba gotse ditiro batho ba ba thusiwang go tshela le mafelo a tlhokomelo ya batho ba ba bokoa, tlhokomelo ya kwa gae le tshegetso ya puso thebolelo ya botsofe, tirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo ya setšhaba, , babueledi, ditiregelo tsa tshegetso le didiriswa tsa bogolo le ditirelo tsa baagi, ditiragalo tsa loago ditlelase tsa go ikatisa mmele le dithutano tsa thuto.

Ke mafelo a batsofe ko batsofe ba tlhokomelwang teng mme ba ba tlhokomela ba netefatsa gore ba kry-a tlhokomelo ya baoki, botshelo jo bo thusiwang, tlhokomelo ya bookelo le ditiro le ditiragalo mme a duelwa ka kgwedi e nngwe le enngwe go netefatsa gore ba ja dijo tse di agang mmele ya bone gape ba gore ba dule ba ya ko ditleliniking ba dule ba le phepa ka dinako tsotlhe di tlamela le ka dijo di ba tlamela le ka ditiro le ditiragalo tse ba di tlhokang.

Tsamaiso ya ga jaana ya puso ya tlhokomelo ya batsofe mo Aforika Borwa e lebane le dikgwetlho tse di ntsi jaaka matlole a sa lekanang phitlhelelo e e sa lekaneng ya tlhokomelo, tlhaelo ya tshedimosetso ka ga ditlhokego tsa tlhokomelo go ka tokafadiwa tsamaiso eo ka tsela ena ya koketso ya matlole, mafaratlhatlha a tokafaditsweng ka katiso le kago ya bakgoni le tlhabololo ya policy go tsenya ditiriso insurance ya bosetšhaba ya boitekanelo.

Tsamaiso ya ga jaana ya puso yago tlhokomela batsofe mo Aforika Borwa e lebane le dikgwetlho di le dintsi jaaka matlole a a sa lekaneng phitlhelelo e e sa lekaneng le tlhaelo ya tshedimosetso, go e tokafatsa tlhabololo tse di ka nnang teng di akaretsa koketsego ya matlole, mafaratlhatlha a tokafaditsweng, katiso le kago ya bakgoni tlhabololo ya di-policy.

O tshwanetse go ya ko diphaposing tsa SASSA motsofe a tshware lekwaloitshupo la gagwe mme a nne le dingwaga di le sixty a e leka lekwalo la ntlo ya gagwe mme a ye go netefatsa le gore ga a dire ga na madi a tsenang kgwedi le kgwedi fa go le jalo ba go mo kwadisetsa madi ao a puso gore a kgone go itlhokomela jaaka e le motsofe a kgone go a amogela a kgone go iphidisa ka one, go ithekela dijo le diaparo tshwanetse go nna le dingwaga di le sixty gore o kgone go amogela madi ao a botsofe.

Pension ya puso ya tlhokomelo ya batsofe mo Aforika Borwa e tlamela ka tshegetso e e botlhokwa ya matlole go batho ba ba godileng matlole a sa lekaneng a baka kgatelelo mo malapeng le morwalo motlhokomedi ka gonne motlhokomedi o tshwanetse go rekelwa batsofe dijo, diaparo, mo Aforika Borwa dijo tlhwatlhwa ya tsone ile kwa godimo go tshwanetse go okediwa matlole gore batho ba ba tlhokomelang batsofe ba kgone go rekela batsofe dijo le diaparo ka nako le dilo tse di siameng ka dinako tsotlhe.

Motho o simolola go amogela madi a pension a na le dingwaga di le masome a thataro mme ke akanya gore ke ka ntlha ya gore goreng go tlhophiwa dingwaga tseo ka gonne dingwaga tseo ke seo a simololang go kula ba simololang go sa kgone go dira sentle le ko meberekong mme ba kgaolwa le ko meberekong ke ka moo ba kgone ba fiwang tetla ya gore ba amogele madi a pension ka dingwaga tseo, mangwe ba kgaolwa ko ko ditirong tsa bone fa ba na le dingwaga tseo tsa masome a thataro.

Ke nagana le ka ba rulaganyetsa dikoloi tse di ka yang go ba tsaya ko matlong a bone di ba isa kwa dipetlele kgwedi le kgwedi gore batle ba kgone go kry-a thuso ko dipetlele ba kgone go ya go itlhatlhoba gore ba kgone go nna le maphelo a matelele.

Ke nagana re ka ba rulaganyetsa dipalamo ba nne le batlhokomedi ba ba ka yang dipetlele le bone kgwedi le kgwedi mme ba rulaganye feditse dipalamo mo ka tsela e ba ka kgona go fitlhelela kwa dipetlele ka nako tsotlhe gore ba kgone go kry-a melemo ya bone le gore ba dule ba itekanetse ka dinako tsotlhe.

Nna ga ke dule kgakala le mafelo a a thusang jaaka dipetlele le ditleliniki ga ke dule sekgala se le kgakala ke kgona go ya le ka maoto mme thuso ya teng kgotsa tirelo ya teng ba thusa bontle, ba thusa sentle le batsofe ba kgona go ya ko ditleliniking ba tsaya dikoloi mme di a patalwa dikoloi tsa teng mme kgona go tsaya koloi gore o fitlhiswe ko tleliniking mme ba re thusa sentle ba re naya le melemo e re thusang fa re lwala.